Batho ba bangata ee ha ba sa, ha ba sa reka di-magazine. Hobane ba na le difounu tse hlalefileng. Ba kgona ho google ditaba tse ngata, tse sa tse sa batleng di dikoranta.

Ditaba re di fumana founung. Re sebedisa internet ho thola ditaba. Re di thola Facebook-ung, re di thola Tiktok-ong. Re di thola hohle ho internet. Technology e entse hore bophelo bo be easy.

Pono ya ka ke bona e le pono e ntle, ya hore re reka online. Ka difounu ka ka ditjhabeng tse ka mo ntle, tse tshwanang le bo China. Hobane quality ya bona e ntle, le le tjhelete ha ha di ture haholo.

Batho ba bangata ha ba sa rata ho ya di baesekopo, hobane ba na le di-smart TV. Ba na le di-data, ba kgona ho shebella mo T_ , mo di-smart TV-ng tsa bona.

Ha ho jwalo, ntho ntho e nngwe le e nngwe e ngolwang ha se nnete. Tse ding tsa tsona, ke maka ha ba bue nnete.

Ho tlamehile hore re sa bua maka ka batho. Hobane ntho eo e phoso. Tlamehile fela ho bue nnete. O thole nnete, o bue nnete, o ngole nnete fela.

Eya, e teng. Ebile e sebetsa hantle. Re kgona ho, hore re shebelle di-movie. Re shebelle, re mamele le ditaba. Re connect-ile moo Wi-Fi ya mahala ya Setjhaba.

Utlwisise hore mmuso o kentswe Wi-Fi ko extension one, le extension three. Empa ba tlotse extension two. Buisana le baahisane ba hao hore le tlo fumana tharollo tabeng ena.

Nako tse ding o dula letshehare lohle. O emetse mohala ho tswa company-ing eo o entseng kopo ya mosebetsi ho yona.

O ntso o bereka company-ing ya hao. Nengneng marangrang a hao a tima. Hlalosa, a hao a tima.

Ho batleha hore motho a itshepe. A kgone ho bua, a kgone ho connect-a le batho, a kgone ho qoqa le batho. A be le internet e potlakileng, e kgonang hore e last-e for sebaka se se telele.

Ke tla buisana, ke tla mo ngolla. Ke mo jwetse hore ha se nnete ntho tsa di buang ka lebitso la ka. Ebile wa ntlontlolla, a se ka be a bua maka ka lebitso la ka. A bue nete fela. E be ke mo ngolla ke mo correct ke mo mollella, e leng nnete ke mo bontshe, e leng maka.

Ha ke batla ho ithabisa ka tsa kgale. Ke ya internet-eng, ke type lebitso la ntho e ke movie e ke batlang ho shebella or dipina tse ke batlang ho di shebella. E be ke bula browser, di be di hlaha be ke di mamela.

Ditshebeletso tsa data di ya ka hore o batla, data e ya bokae. Data e ya di-GB e kanang e kakang. Ha ele hore o batla e nyane, theko e ba tlase. Ha o batla tse kgolo theko ya ho fihla.